Hhayi bo! Kungafuni, kungani ungafuni ngigibele ngoba nayi indawo isekhona emuva, ngiyayibona. Kungani ngempela, uyibekele bani le ndawo esele?

Ngizizwa ngijabula ngoba sekunzima kakhulu ukuthi umuntu ahambe amabanga amade ngenxa yamanani okubiza kwamathikithi.

Umthelela umthelela wokuminyana kwezimoto kungenzeka udale izingozi. Uphinde futhi wenze ukuthi abantu laba abasuke besemgaqweni ngaleso sikhathi bengafiki ngesikhathi kulezindawo abaya kuzo babambezeleka.

Ukukhuphuka kwentengo kaphethiloli kungiphatha kabi kakhulu. Kuyangithinta njengo muntu ophilayo la ezweni laseNingizimu Afrika ngoba konke, uma ngabe kukhuphuka uphethiloli, konke kuyakhuphuka, ukudla, izimali zokugibela, izikole, konke kuyakhuphuka. Futhi thina esingabahlali siphila kanzima.

Ngithanda ukupakisha ukudla okuthambile, okuwukudla okunjengesinkwa bese nezakhamzimba okuyizithelo. Ngibona kuyikona ukudla okukwaziyo ukudleka uma usendleleni futhi kuwukudla okuhlalayo esiswini, ungasheshi ulambe.

Yebo, kunjalo. Sasikhuluma ngokubaluleka kokuba nebhange olethembayo uma kuza ngakwezemali ngoba sebebaningi abantu abazama ukwenza ubuqhophololo bathathe izimali zabantu.

Uma ngiphakathi nendawo ngivikelekile ngoba kukhona abantu abasemaceleni kwami, nabengemuva nabangaphambili.

Lokhu kungayishintsha kakhulu indlela abashayela ngayo ngoba nabo bazoshayela ngokujabula, izinhliziyo zabo zijabulile futhi bakwazi ukusebenzisana nabagibeli. Kungabibikho umshayeli webhasi oshiya umgibeli esitobhini ngoba nakhu ethi ujahile.

Kuyoba kuyoba nomthelela omubi kakhulu ngoba ingxenye yabagibeli ngeke yakwazi ukuba nayo le mali yokugibela ibhasi kanti enye ingxenye yabagibeli izovele ibone ukuthi kungcono bayogibela amatekisi ngoba ibhasi selibiza ngokufanayo netekisi.

I-MyCiTi Bus, ibhasi esebenza ngethikithi. Ithikithi olithenga nyanga zonke noma ngeviki kukuwe ukuthi ufuna ukuyisebenzisa isikhathi esingakanani. Ihamba izigaba ezahlukahlukene nezikhathi ezahlukahlukene, ayifiki kuyo yonke indawo ey'sedolobheni kodwa iyahamba izindawo eziningi.

Yingoba itekisi lihlezi lihamba lishesha emgaqweni likufikisa ngesikhathi lapho oyakhona futhi akukho lapho elingafinyeleli khona. Noma ngabe indawo kuthiwa awuyazi kodwa uma utshele u-driver wakhona ukuthi, uma utshele umshayeli wakhona ukuthi, ngiya endaweni ethize ngicela ungibeke kuleyo ndawo angiyazi, nakanjani usuke ezokubeka lapho.

Eyi, mngani kunalomuntu ebengigibele naye esitimeleni. Ungixoxele indaba ebuhlungu ngento eyenzeka empilweni yakhe ukuthi ngenkathi eyobeletha esibhedlela, abahlengikazi azange bezinikeze isikhathi sokumnaka noma esesho ukuthi kukhona akuzwayo okungahambi kahle. Lokho-ke, ekugcineni kwaba umthelela wokuthi agcine alahlekelwe umntwana wakhe, owaphumelwa umphefumulo khona esibhedlela. Okuyilapho khona ezwa ubuhlungu obukhulu ngoba azange akhone nokuthola isinxephezelo ngento eyenzeka futhi azange esathola usizo oluphambili. Leyo nto yamhlukumeza kakhulu emoyeni wakhe, nsukuzonke uhlezi ecabanga ngayo manje useze uyasaba nokuthi abe nezinye izingane.

Le migodi emgaqweni idalwa ukusebenzisa izinsizakusebenza ezingafanelekile noma ezingekho ezingeni eliphezulu. Uma ngabe usebenzisa izinsizakusebenza ezingekho ezingeni eliphezulu futhi usebenza nabantu abangawazi umsebenzi, emva komsebenzi seniwuqedile kuyaye kudale izinkinga.